Gantsi ga kgwedi e fedile ka ntlha ya gore bangwe ba be ba gobetse ba ye batla go ya kwa dipolekeng tse e leng gore ba tlo reka dijo, jalo le jalo ke one matsatsi a e leng gore go a tlala mo ditereneng.

Nnyaa, ga go a siama gotlhelele ka ntlha ya gore ba bangwe, ga go ka fitlhelela nako e e leng gore ba tshwara dikgetse tse di seng bokete fela go raya gore ba ka se bone madi a mantsi jaanong tshwantse ba beelwe madi a a lekaneng ka ntlha ya gore ba dira koo.

Sekepe ke sengwe se e leng gore ga se mang le mang ya kgonang go tsena mo go sone ba bantsi ra se tshaba, ba bantsi ga re ipone re se tanne, jaanong e botlhokwa mo go nna ka ntlha ya gore se se kgethegile ke sengwe se e leng gore se dirwa ke bangwe fela ba le bannye ba bantsi re a se tshaba, ba bantsi re kgakala le so ne e ne metsi a tshosa.

Ke tlo founela borramolao ka ntlha ya gore tota go ya bonneteng ga ke itse sepe tsa tsona diritibatsi tseo, jaanong fa ke founetse borramolao ke a itse gore ba tla nthusa gore nnete e tswe.

Fa go le bosigo ke gone fela gore re robale. Mongwe o o tla fitlhang o o tla fetang re tla tshuba di-torch gore a tle tle a bone gore re tlhoka thuso mme kamoso ga re tsoga, fa lesedi le tlhaba re tla tsamaya re batle thuso.

Fa sefofane se diega ga gona motho o ka ikutlwang a itumetse ka ntlha ya gore mongwe le mongwe o a itse gore fa ke sefofane ka ura ya bobedi ko ke yang teng ko tsena ka ura ya bone gora gore sefofane se sengwe ke tlo kgona go se tshwara ka ura ya boraro, ya botlhano. Jaanong fa ke diega ke santse ke lefa gore a gore ko ke yang teng le ko teng nka se bone sefofane seo ka nako se na se tlile go ntsenya lata ko pele kwa nka se fitlhele sefofane se nne ke se pateletse.

Ka ntlha ya gore batho ba a nwa, ke bone bothata ba rona boo. Ke ne ke tla bua le batho ba botlhe ba me ya re ke leng molaodi gore fa e nna tsatsi le letsatsi ba eme mo ditseleng fa o mongwe a eme mo tseleng, fa o mongwe a eme tsela ka kwa morago ga metsotso e le masome a mabedi, fa o mongwe a emisetse ka fa o mong a emise ka kwa, ka jalo re dira gore re tlhole batho gore ba nwele mo ditseleng ra ba futswedisa ka ntlha ya gore batho ba sokodisa, ga re batle motho o futswelang a kry-agale a na le bojalwa mme a e le ene mokgweetsi wa koloi fa o nwele jwala go raya gore ga o mokgweetsi, o fo thoko ga mokgweetsi.

Ee, nkile ka e bona ke taxi e ke neng ke e tanne. Ke ne ke tanne mo taxi-ing mme ga a tla koloi e nngwe e tlhaga e siana tota rona re tlo go feta mo tseleng e e tlhomameng o ne a tla a tswa mo letlhakoreng la moja a lebile ko go rona, driver, mokgweetsi wa rona a tlhaga a siane fa a sena a mmona a feta ka pele ya re a sena go feta ke ge o ne a re lebile a tla a feta ko morago ga rona. Fa nne mokgweetsi a rona a sa feta nkabe re bua se sengwe mo letsatsing la kajeno.

Diterena gantsi di tsamaya mo seporong, batho ba di bona nakong eo. Jaanong, ba itumelela go tshamekela mo go tsone and-e terena e agegile bontle gore o ka kgona go kwalla mo yone, wa kgona go torowela mo yone ka ka jalo batho ba prefer-ra yone ba setoutu gore ga e tsamaya ba neng ba ntse ba kwala mo go yone.

Ba ba thuse ka di-wheelchair, ba ba thuse ka dithobane tsa go tsamaya, ba ba thuse ka go ba patelela medication, gore ba tlhokomelwe kgwedi le kgwedi kwa tleliniking mme ba ba batlele setlamo se se ba latelang se ba ise kwa tleliniking ka nako e ba tshwanetseng ba ye ditleliniking ka yone gore ba thusege bagodi ba rona.

Ditirelo tsa e-hailing di tshwanetse di nne le nomore ya emergency, fa o feeler o sa babalesega go nne le fo o tobetsang teng mo koloing ka pele fa go sena seo o se ke wa tana fa o dira o Bolt-a go bontshe mo founung ya go fo gore o kgone o tobetsa emergency jalo re tlo babalesega. And-e fa o kgona go bitsa motho for Bolt-e gore o tlo tana fela ga o fetso tana o romele ko balosika le ditsala gore o tanne koloi e feng e tsamaya jang.